Madi a o a amogelang, mokgwa wa go duela o tshwanetse go bontsha gore o ka kgona go duela ka makgetlho.

Go sa bapise ditlhwatlhwa batho ba le bantsi ba fetola madi mo lefelong la ntlha le ba le bonang ba sa ditlhwatlhwa mo mafelong a a farologaneng.

Ditlhwatlhwa tsa madi di ama ditshenyegelo dipoelo le tsa kgwebo mo maemong a boditšhaba-tšhaba.

Bopaki jwa go tsena sekolo, dibanka di batla go netefatsa gore o moithuti wa nnete o rutiwa gore o tsenye lengolo la go amogelwa mo yunibesithi student ID ya sekolo kgotsa card ya sekolo, lengolo la ngwaga o mo go lone.

Sekoloto se se tlhwatlhwa, karata ena le sekoloto se se kanang kang fa o sa duele madi otlhe ka nako, ditefelelo karata e le ditefelelo tsa ngwaga kgotsa tsa tiriso madi a minimum a o tshwanetseng go a duela, bona gore ke .

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di na le seabe se segolo mo tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone, go amogelwa ga kopo. Sekoloto se kwa godimo se bontsha gore o botlhale ka madi sekoloto se kwa tlase se ka dira gore kopo ya gago e latlhelwe kgotsa e amogelwe.

Go kopa karata e o sa e tshwanelang kopo ya karata e tlhokang sekoloto se se kwa godimo fa wena o na le sekoloto se se se kwa tlase, go se nne le credit history, go kopa dikarata di le dintsi ka nako e le nngwe go se itse maemo a karata ya gago.

Ee, go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ke kgato e botlhokwa thata pele o dira kopo, ka gonne e thusa gore o nne le kitso e feletseng ka boikarabelo jwa gago, melao ya tirisano, ditefelelo tse di amanang le yona, ditshwanelo le maikarabelo a gago.

Kitso ke maatla fa o na le kitso e e nonofileng ka tsa madi o kgona go laola karata ya sekoloto e seng gore e go laole, mme seo se ka felela ka matshelo tshwanang le katiso ya madi, go tlhoafala ga sekoloto, kitso ka madi e ruta motho go ditshenyegelo, melemo, boemo jwa gagwe jwa madi.

Dilo tse molemo ka overdraft e thusa mo ditlhokegong tsa potlako, e tokafatsa cash flow ya nako e khutshwane. Dilo tse borai ka overdraft interest e kwa godimo, ditefelelo tse di fitlhegileng e ka senya sekoloto fa e sa tlhokomele.

Overdraft fee, tuelo e le fiwang fa o fetisa madi a o nang le one mo akhaontong ya gago, interest madi a lefiwang ka ntlha ya go adima madi a banka ka nako e rileng. O ka tila tuelo tseno dula o lekola madi a akhaonto ya gago, tlhola balance ya gago ka metlha, di ra tefo ya overdraft ka nako.

Dikgolagane le fa o ikaega ka overdraft o ka se tswe mo jwa go adima ka metlha, di ama budget e ya ngwaga gotlhe. Ditsela tse di ka thusang go fokotsa dituelo tseo dula o tlhola akhanto ya gago ka metlha, dirisa mobile banking, SMS alerts, bua le banka fa mathata a ka tlhaga banka e tla go naya ditharabololo tsa nakwana.

Ipeele polokelo ya tshoganyetso ke madi a beolwang ka thoko go arabela ditlhoko tse di sa solofelwang, dirisa budget e ka tsela e e tlhamaletseng, rulaganya madi a gago ka go kgaogana a letseno le ditshenyegelo, dirisa mokgwa wa laybuy mo thekong ya dilo tse dikgolo, ga o lefe interest-e o tila kolota le overdraft.

Forex ke kgwebo ya go fetola madi a lefatshe le nngwe go ya kwa mo le lengwe, kitso ya motheo wa forex go bala exchange rate, go tlhaloganya . Account-o ya trading e enang le broker, bulela akhaonto mo broker e ikaegileng. Madi a go simolola trading platform o dirisa polokelo jaaka trading , online broker platform.